Phasi nge-Orlando Pirates phasi, phansi. Phezulu nge-Kaizer Chiefs phezulu. Phambili nge-war, phambili ngesemoyeni, phambili nge-war. Phambili nge-war.

Phambili nge-war, phambili ngisemoyeni. Ngiyole ekhuthaza abantwana ukuze bangapheli amandla emdlalweni.

Iye, ukhona mdlalo wegqupsi wokweqayeqa begodu nomdlalo webholo. Mdlalo wobungami loyo.

Ukwenzela bonyana bangajami badlale kuhle begodu bangaminyani begodu bakghone ukwahlukahlukana ngeminyaka ukuze bangabi abanye badlelezele abanye. Nabo bazokubona ukuthi nakukhulwako jemdele, jemude kuhlukaniswane. Kuhlukanwe abadala baye ngapha abancani baye ngapha ukuze badlale ngokulingana.

Awa, kwamele ifakiwe eenkolweni ngombana abentwana banekghono lapho kezemakhaya, ngombana bayakghona nokudlala emakhaya nabafika esikolweni zabe bayazi khulu. Abanye abentwana bangaphumelela ngayo kungaba yipumelelo yabo ngombana abafani abentwana. Abanye abekho encwadini abanye base mathalenteni wabo kwamele, ngicabanga kobanyana kwamele ikhulunywe indaba le ifakwe nayo esikolweni umdlalo lo wokweqa intambo.

Ngicabanga bonyana kwamele idluliselwe esizukulwaneni nesizukulwana ngokwekambiso yesintu ngombana akusingeyethu soke. Kwamele ikhambe ngomthetho wesintu.

Imidlalo yendabuko midlalo yokweqa intambo, mdlalo wokumbatha isikhethu, mdlalo wokufundisana isikhethu nomunye ungifundisa isikhabo, mdlalo wokudlala umrabaraba namkha umdlalo wokudla igqupsi.

Ngombanyana kumele kufundiswe abentwana basesebancani bakhule nayo ikambiso le kobanyana kunemidlalo eqakathekileko yendabuko emphakathini ukuze nabo abentwana babo bafundise abentwana babentwana babo.

Umdlalo webholo erarhwako, nomdlalo womrabaraba, nomdlalo wentambo eyeqiwako nomdlalo wokugijima.

Ibahlanganisa kuhle khulu, ngombana bayahlangana ngokuhlukahlukana begodu amalimi amanye la siwafunda nakuhlangana iinkolo neenkolo, neenkolo ezahlukahlukaneko.

Ilutjha lifunda okunengi khulu okufana nokuthi, imidlalo iyayilula ingqondo begodu awucabangi khulu nawuphakathi kwabantu nofana nawusemdlalweni.

Kufundisa abentwana besikolo ihlonipho begodu kubafundisa nokulawuleka. Kubafundisa nokuthi nawenze into e-wrong, okungasiyo uyakghona ukuyilawula ngokwengqondo bewuyicabangisise ungenzi neemphoso.

Ihluke khulu ngombanyana ayifani imidlalo le, yanamhlanjesi abayenzi ngokwehlelileko begodu noma bayenza sebayenza ngombanyana abentwana banje abasanalawulo kusukela kobanyana imidlalo yendabuko abasayenzi.

Iye, ingadlalwa kodwana iyakhethwa imidlalo le, begodu nabentwana abayidlalako

Ngokwakha ingqondo bewucabangisise ungabi nezinto ezinengi. Loyo esiza nokuthi udle ukudla okungikho, ukudla okunepilo begodu likusiza ngokuthi ube nomzimba omuhle oqinileko, namasotja wakho womzimba azokuqina.

Badlala indima ekulukulu ngombana abantu bakhambe bayoyi-practice bebayi-practice imidlalo leyo ukuze bayazi ukuyazi bangatlhagi ukuyaphambili.

Umdlalo wendabuko engiwuthanda khulu, yibholo yeenyawo nomrabaraba.

Bawuthathela phasi khulu umdlalo. Ngeenkolweni bawuthathelwa phasi. Akusingubani nobani esikolweni odlala umdlalo wendabuko or olandelela umdlalo.

Iye, ngu-Cristiano Ronaldo no-Messi ngibo labo engibaziko emdlalweni, kanye naboMofokeng banengi khulu.

Awa, ayikafaneli abantu bekadeni ngombanyana bakhona abanye abentwana abanekghono begodu abakghonako, abangabekezela ukuthi bayidlale imidlalo le begodu baphumelele ngayo.

Abazali ababelethi kanye nesikolwenapha abotitjhere abasazilandeleli khulu imidlalo le yendabuko ngombanyana abasanandaba nayo. Uthola utitjhere munye olandelela indaba le begodu abamuphi namandla. Nabezali laba abasabafundisi imidlalo yendabuko

Isoziso ngabomu ngombana nakungahlanganiswa imali ingaphuma ihlangane, kube netatawu lapha kumele kudlalwa khona imidlalo yendabuko. Yizinto zangamabomu begodu ngombanyana abasazilandeleli khulu. Abentwana bathi nababuya eenkolweni nofana nabasemakhaya, sebadlala ezinye eminye imidlalo engazwisisekiko urareke nawe ukuthi kwenzakalani. Kanti nguwe awubafundisi imidlalo ererhe.

Umsebenzi wokuzilibazisa nangisekhaya msebenzi wokuthi ngizitjalela iintjalo. Ngiwuthanda ngombanyana uyakghona bonyana uvune okutjalileko, ukuvune ukudle namkha uthengise ukghona ukuthola iinthorwana, zokwabelisa ngekhaya.

Lokha nangitjalako etonini, ngingetonini ngisemba nangithi ngiyemba ngembulula umhlabathi loya ngahlangana nezambana phezulu, ngathi mhlawumbe lilodwa. Ngayembayemba ngahlangana namazambane amanengi, ngabona bonyana ukutjalokhu kubaluleke khulu. Uthi uzitjela ukuthi uvunile kanti kunezinye iintjalo ozitjhiyileko, uthi ngelinye lamalanga ukhohliwe, uthi uyemba namkha uyatlina ngale etoninakho uhlangabezana neentjalo owazitjala kade.

Engikutlhogako khulu mamanzi nengwani engizoyithwala lokha izulu nalinako I mean lokha ilanga malitjhisako. Ngombanyana ilanga liyalimaza kufanele ulithwalele ingwani begodu iintjalo nazo zizokufuna namanzi amanengi qobe lilanga, ilanga nangabe begade litjhisa ngemini.

Iye, bayatlhogeka kodwana abatlhogeki ngasosoke isikhathi ngombanyana uzokuthola ngelinye lamalanga itonakho yikulu begodu ifuna ukutlinwa ibeyihle iqhazise.

Umsebenzi lo vane ngiwenza wokuzilibazisa ngetonini ufuna uwenze ekuseni. Iintjalo zifuna lokha ilanga nalingatjhisiko namkha kunamafu ilanga nalingatjhisi, namkha ntambama ilanga nasele lirhwaqela. Ngombanyana iintjalo wathi uyazithikameza ilanga lokha nalitjhisako nazo ziyazonda.

Amakghono engiwafundileko lokha nangitjalako, angeke wathelelela ilanga litjhisa. Kumele uthele amanzi lokha ilanga lingekho. Kufana njengokuthi uthela amanzi ekuseni nawuqeda ukuvuka ngo-six, namkha uthelelele ngaboma-six ntambama ilanga naliqeda ukutjhinga.

Iye, uqakathekile umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngombanyana uthi nasele utjalile iintjalo lezi zizinengi khulu uyakghona ukugega umuzi nomuzi nasele sowuvunile uthengise, ukghone ukuthola iinthorwanyana zokwandisa ukudla ngendlini namkha uphe laba abatlhogako.

Ngizizwa ngithabe khulu lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngombanyana kumsebenzi engiwuthandako. Begodu nazo iintjalwezi nazo ziyangithanda zivela zizihle khulu, zikarisa, zihlaza ngokombala.

Ngombanyana abantu abanengi banayo itoni begodu bayazitjalela iintjalo kodwana akusingubani nobani otjalako isitjalo simthande.

Iye, ngingathanda ukufundisa umuntu ngombanyana nawumfundisako naye uzokubona bonyana nasele avunile angakghona ukuthengisa, abeneenthorwana abenento esikhwanyeni angaqali omunye umuntu.

Umsebenzi engingawenza wokuzilibazisa msebenzi wokutlina ngendlini. Ukutlina ngendlini kubalulekile ngombanyana uthi nasele ungekho ukhambile uye okhunye, uyokuvakatjhela abantu uzokukghona ukutlina ubarhelebhe.

Imisebenzi abayithandako abangani bami kulungisa iimodere. Omunye uthanda umsebenzi wokutjhayela amalori amakhulu, ngombanyana kumisebenzi abayithandako begodu kumisebenzi ebegade bayifisa